Ho tsamaisa nako re ka baker kapa ra jala and-e dilo tseo re di jalang e seke ya ba tse kgolo. Hape re ka kopana ha ngwe bekeng re tsamaye re nke walk ho tloha monana ho fihla shopong, o kgutle.

Ke hopola malome waka ona dula a e shebella yaba le nna kea e rata bolo. E re ha ele weekend-e ha re sa e shebelle mo lebokoso, re tsamaye re ye di sports ground-ong re tlo shebella batho ba matha.

Ba ba ruta hore ba shebe hore di ngotswe dilemo tse feng , ha ba bona ho ngotswe sixteen haba tlameha ho di bapala.

Mmangwane wa ka o ile a nka popo ya ka e ne ke rata a e rekisa, a itjwetsa hore ha ke sa bapala ka yona. Eo ke ile ka lla, ka lla haholo. Ha re o mpha tjhelete ne ke sa e batle, ne ke batla popo ya ka fela ha ra kgona ho e thola back.

Ke kopa le nrekele diaparo tsa bolo hobane ke tlamehile ke tshwane le bana ba bang. Ke tlo hloka di-cox, sekipa, dikausu le di-sheini tse thusang ho ho sireletsa mangwele a maoto aka. Hore ha bang raha ke tsebe hore ke tla ba hantle ha ke no lemala haholo.

Ke ka lakatsa ho tseba ka tsa ho baka.

Ke tla tlameha hore ha ke ya teng ke ye ke na le mehala e mmalwa. Ke ba bontshe hore dipapadi tsa tse mo mehaleng tse ding di a ba di ka ba thusa ho ithuta, ho bala haholoholo dipalo.

Le ka fihla mona mo keleng seo le tlamehile le se etse se bohlokwa ke hore nako eo le e tholang le le leke ho tse ho practice, le tle le ke le tsebe hoba betere ho feta maobane, le dule ntse le bapala nako e kgolo le e nyane.

Re na le basketball, re na le tennis. Ho na le hockey.

O tsoha hoseng a tsamaye, a tsamaye a potolohe seterata, a kgutle a kene ka tlung a nwe metsi. A be a thuse ka ho etsa a kute bojwang.

Ha hona seo o ka ithutang o dutse fatshe, tlameile o tswe o ilo bapala dipapadi.

O qetella o batlela hohle ene ha o sa kgona ho ya kae kapa kae. Tlamehile mo o yang o be le batho bao sireletsang ho qetela ho kotsi.

Dumela ya hobane re hloka thuso ho tswa ho mang kapa mang.

A bapala le motho a tlwaetseng ho bapala wena o sa bapale e ka seo thabise hobane o tlo ya o tseba hore motho onana ha ke bapala le yena nka se ke ra kgona hore ke win-e.

Ho dula o na le motho kapa batho ba ka thusang hore bane ba hlahlobe dibapadi, ha ba lemetse, le hore ba tla kgona ho bapala ka tsatsi leo ho bohlokwa.

Tlamehile o dule o hlompha mosuwe wa hao hore ke wa mme kapa ke wa monna. Hobane o mong le o mong o tseba sena se a se etsang le melao eo wa mosadi a ka tlang ka ona tlamehile kaofela re e latele.